Rugby World Cup nineteen ninety-five, twenty ten Soccer World Cup and twenty twelve Cricket World Cup, yha.

EzikaMagebhula, ezimnyama ngenkani, iOrlando Pirates since nineteen thirty seven, that's my favourite soccer club. Lilo iqela endililandelayo, ndifuna lihlale liphumelela ngalo lonke ixesha noba phofu lingaphumelelanga ndiyahamba ndiyobabukela.

Orlando Pirates, Orlando Pirates, ezikaMagebhula ezimnyama ngenkani, ezagebhula umhlaba kamasipala.

Akasadlali umdlali endandimthanda kakhulu kwi-cricket okanye kwiqakamba. Yayingu Jonty Rhodes, ndandimthanda kakhulu futhi eyona nto endandiyithanda ngaye wayenento edlalayo xa , njengoba ingumdlalo kodwa wayenobuntwana abenzayo ebaleni xa edlalayo. Omnye ke endandimthanda nguMakhaya Ntini, ndisamthanda nanamhlanje kodwa naye akasadlali iqakamba sewaguga wakhula.

URhulumente uyasilela kuba ingabantu ababhinqileyo, ngoba amaxa amanintsi abantu ababhinqileyo baye bajongeke bajongelene phantsi, bangabonwa ukubaluleka kwabo. Nangale ndlela benza ngayo ngoku iSAFA yenza kuba ibabona ingathi ababalulekanga okanye abanayo into abanokuyizisa kumdlalo webhola yalapha eMzantsi Afrika. Kodwa indlela abasebenza ngayo benza uba nabanye abantwana abakhulayo abangamantombazana banqwenele ukuba bangabi bangabantu abadlalela iBanyana Banyana. Eyona nto yenza ke uRhulumente angayithatheli ntweni yinto kuba ingabantu ababhinqileyo.

Ibhola ekhatywayo, ibe yibhola iqakamba. Onke futhi imidlalo ikhuthaza intsebenziswano ngoba awukwazi udlala wedwa ngaphandle ke phofu ke kwe-tennis. I-tennis udlala ujongene nalo mntu uphambi kwakho kuphela. Amaxa amanintsi imidlalo eminintsi uye udlale unabantu khona ukuze nizokwazi uphumelela ningabantu abadlalela elo qela elo.

ukuphatha nokukhokela abantu abangalinganiyo nawe, abangaphantsi kunawe nabangaphezulu kunawe, nabazi ngaphezulu kunawe. Futhi ke xa ungumphathi funeka ube ngumntu okwaziyo ukufunda kwabanye abantu khona ukuze nawe wenze umsebenzi oncomekayo futhi olula. Ube ngumntu ofikelelekayo futhi okwaziyo uba ukwazi uxelelwa xa ukhe wenza into eyimpazamo, uzokwazi ulungisa nawe.

Kunzima ukuqala into entsha noba yinto oyithandayo okanye ongayithandiyo, ngakumbi xa kuyinto ofuna ikufakele imali, kunzima ukuqala into entsha. Eyona nto ke iye iyenze ibe nzima kukuba funeka uqale ufumane abathengi bale nto uyithengisayo. Funeka uphinde ufumane abantu abazokuxhasa ukunceda ngokufaka imali. Zizo ke izinto ezenza uba kube nzima kakhulu ukuba uqale into entsha.

Kulapho kwabonwa abantu abantsundu nabamnyama bedibene bedlalela isizwe sakuthi. Kulapho kwabonwa khona uba ibala nebala nelinye liyakwazi ukubambisana futhi liphumelele xa libambene.

Ukuphumela ngaphandle ufumane umoya opholileyo wangaphandle, ube nemidlalo oyenzayo engadingi uba uhlale phantsi, imidlalo ezokulolonga umzimba wakho. Yeyona ndlela ke inokwenza uba unciphise imidlalo oyenzayo phana efowunini. Udibane nabantu wenze izinto ezizokudibanisa nabantu. Ufunde, uhambe uzidibanise nabanye abantu abathanda izinto ezinjalo zokuba babe ngaphandle badlale imidlalo yangaphandle, ibhola ekhatywayo, iqakamba kunye neminye futhi, ii-chess, iinto ezinjalo.

Umdlalo wombhoxo ugqwesa kakhulu ngoba uthanda abantu abanemizimba eqinileyo, abantu abakwazi ukumelana nantoni na eyenzekayo emdlalweni wombhoxo futhi imizimba yabo funeka ibe bayilolonge ixesha elide khona ukuze izokumelana nayo yonke into. Futhi ke lo mdlalo ugqwesa kakhulu ngoba kaloku ngumdlalo othandwa ngumntu wonke eMzantsi futhi nabala eliphi uyawuthanda lo mdlalo.